Ke ne ke le motlotlo e le tota ka gonne ke ne ke nametse e maduo a kwa godimo. Ebile ke ne ke ya kwa lefelong la kwa Kapa Bophirima.

Nna nka rata go namela sefofane sa difofane tsa helicopter. Di kgona go ema mo lefelong le le rileng le go fofela kwa godimo. Di dirisiwa mo ditirong tse di sa tlwaelegang.

Tsala ya me nka rata go go bolelela gore kgato ya mathomo ke go itlhophela sefofane se se tshwanetseng. O fitlhe mo airport ka nako e e beilweng o feta tsebe ya tshireletso. Ga o fetsa, o tsena mo boemelong jwa sefofane, o itlhophe mo sefofaneng.

Mo metseng e megolo batho ba le bantsi ga ba na dikgwebo tse dintsi tsa go tsamaya ka koloi ya botho. Dibese di thusa batho go tsamaya ka tshwanelo mo metseng e mentsi. Dibese di kgonang go rwala batho ba le bantsi ka nako e le nngwe, di fokotsa ditshenyegelo tsa motho ka bo mong fa ba bapisiwa le go tsaya tekisi kgotsa koloi ya botho. Fa batho ba le bantsi ba dirisa dibese go fapa-fapana le go tsaya dikoloi ka bonako, ditshenyegelo tsa koloi le ditlhapiso tsa tsela di a fokotsega.

Karata e e botlhale e thusa go fokotsa tšhelete ka seatla, go tsamaya ka potlako le go boloka data ya transaction. Mme mathata a mangwe a amana le security le go tlatsa.

Mokgweetsi yo o siameng ke yo o nang le tsebo, boikarabelo le tlhokomelo ya bagodise le bese. Bakgweetsi ba dibese le basadi ba dibese ba thusa go netefatsa gore bese e diragala sentle, e fokotsa kotsi le go oketsa botsogo jwa bagodisi.

Strike-e se dira gore go nna le kotsi e e kwa godimo mo tseleng. Go palelwa ke tiriso ya dithoto, kgatelelo mo bathong le mathata mo setšhabeng ka kakaretso.

Fa mokgweetsi a na le boikarabelo bese e tlhokomelwa sentle. Mme go latela melao ya mo tseleng le mekgwa e e tlhomameng metseng. Dibese di ka tsamaya ka nako e e rileng e leng se se bolokang bagodise ba bolokegile le tiriso e e tlhomametseng ya madi.

Nnyaa, ga ke soka ka siwa ke bese ka gonne ke kgona go tshwara nako ya gore bese e tloga nako mang ka gonne dibese tsotlhe di na le nako ya tsona ya go tloga.

Fa go ne go na le ditshupetso go ne go bonala bothata jo bogolo mo batsamaeng. Batho ba ne ba nna mo melaeng, ba latetse dibese tse di sa tlang kgotsa fa di tla di tletse thata. Gantsi o ne o tshwanela ke go fetola ke nako ya tiro kgotsa sekolo ka gonne go sena palangwa e nngwe e e ka tlhomologang ka bonako jaaka dibese. Fa go na le ditshupetso tsa dibese bapagami ba amega jaana, batho ba palelwa ke go fitlha tirong, sekolong le mo dipokanong ka nako.

Dibese di tshwanetse go latela ditsela tse di dumelwang ke puso kgotsa mafapha a dipalangwa. Ga di a tshwanela go tsena mo metseng yotlhe ntle le tetla. Mo metseng mengwe ditsela di nnyane, di tletse kgotsa di sa siamela dibese tse dikgolo. Ka jalo dibese di kgaolwa go tsamaya mo ditseleng tse di kgethegileng fela.

Koketso ya ngwaga le ngwaga ya ditlhwatlhwa tsa dibese e ama madi a malapa, phitlhelelo ya ditirelo le boleng jwa botshelo jwa batsamai.

Sekala sa bongwe, ke ne nka re tirelo ya dibese e busula thata, dibese di diega di sa tle gotlhelele kgotsa di le mmalwa thata. Sekala sa botlhano, tirelo e mogare. Dibese di a tsamaya mme di thusa, fela di sa ntse di na le mathata a a tshwanang le go diega kgotsa go tlala thata. Sekala sa bo lesome, tirelo e ntle thata, dibese di ya ka nako, di nna teng mo metseng e mentsi, ditlhwatlhwa, di ka lebega mme batsamai ba itumela ka botlalo.